Vona swi fanerile ku va hlayisiwa endhawini leyi nga hlawuleka, hikuva vatirhi lava tirhaka endhawini liyani va dyondzile va na ntokoto yo tiva leswaku vadyuhari va hlayisisiwa hi ndlela yihi. Naswona va landzelerisa ku fana na vuvabyi bya vona no swo tanihi tiphilisi na swakudya leswi va faneleke va swi dya. A swi nge fani na loko u karhi u tshama na vona, because loko u tshama na vona u va hlayisa kaya, u ta va nyika swakudya leswi u kumaka swi fika swi nga vi kahle eka rihanyo ra vona.

Swi nga endla ndzi titwa swi nga ndzi khomi kahle swi vava swinene, hikuva a ni ri vanhu lava ndzi yaka ndzi ya tshama na vona a ni va tolovelanga. Kambe ndzi vona swi fanerile hikuva laha kaya ni nga va tikisela vana va mina. Mi nga kuma na ku ni nga ha koti na ku ya xiyindlwanini mina n'wini, and then lava swilo swo tanihi ti-pampers. Va ta tikiseleka vana va mina, va nge koti ku ni hlayisa. Ni vona swi fanerile ku ni nga va siveli ku hanya, ni ya ndhawini leyi ku hlayiseriwaka kona vadyuhari.

A va nyikiwi swakudya, a va hlambisiwi, va tekeriwa mali, a va hlantsweriwi mpahla, switirhisiwa swa le mutini na swona a va nyikiwi. Vo tala va na ku siyiwa va ri wexe, van'wani va lava na ku yisiwa swiyindlwanini, a va na munhu wo va yisa swiyindlwanini. Van'wani no phameriwa a va le ku phameriwweni, ndhawu yo etlela a yi hlayisekangi, va pfumala na nhlayiseko.

Leswi swi nga swi nge ni khomi kahle, hikuva rihanyo ra yena ri ta va eku tsekatsekeni. Tiphilisi leti a ti lavekaka hi leti ti nga ta kota ku ngetelela masiku ya yena ya ku hanya. So loko o va a nga ti kumangi, mbilu ya mina a yi nge tsaki. Va rihanyo va department ya rihanyo va ta va va hi hlulekile swinene.

Ka mina a byi ta languteka kahle swinene, hikuva hinkwaswo leswi hi swi lavaka ku va hanya swi ta va swi ri kona. Rihanyo ri ta hlayiseka, ku nge pfumaleki na nchumu na wun'we ka leswi hi swi lavaka. Hinkwaswo leswi hi swi lavaka, hi ta kota ku va hi swi . Kambe loko swi pfumaleka, rihanyo a ri vi kahle. Ngopfungopfu vukorhokeri byo tanihi rihanyo eswibedhlele leri a hi ri vula, swo tanihi maphilisi na swin'wana swo kota ku va hanya kahle.

Mudende wa vadyuhari wu fanele wu hlayisa vadyuhari ntsena, wu nga hlayisi na vatukulu. Vatukulu va na mudende wa vona lowu faneleke ku va hlayisa ku nga wa vana, hi lowu faneleke ku va hlayisa. Nakona va na vatswari vatukulu lava nga vana vadyuhari loyiwani, vatswari lava i vutihlamuleri bya vona ku va vana va vona va hlayiseka phameriwa. Mali ya mudyuhari yi fanele yi tirhelela timfanelo ta mudyuhari ntsena, ku nga ri ku tirhela na vana. Loko hi za manjhe yi languta vatukulu, swi va swi hoxekile swinene.

Kwalano swi ya hi ku munhu wo va a hlayisa mudyuhari loyi i va a ri kona kaya na. Nkarhi un'wana u kuma ku vana va mudyuhari hinkwavo va tirha, va va lava va ri ku tirheni ende ku lava munhu we le handle a ta a ta tshama na mudyuhari hakanyingi swi va swi nga tshamisekanga. Va fika va xanisa vadyuhari lavawani. Loko ni langutile, loko ku ri ku nga ri na munhu wa laha kaya loyi a nga tshamaka na mudyuhari, a va n'wi teki va n'wi yisa endhawini leyi hlayisaka vadyuhari then n'hweti yin'wana na yin'wana va karhi va n'wi hakelela. Va karhi va landzelerisa na mahlayisekelo ma yelana ya laha a va ka a ri kona. Than ku va a tshama a ri wexe ejaratini or na munhu loyi a nga n'wi xanisaka. So mina ni vona swi fanerile leswaku vadyuhari loko ku nga ri na munhu loyi a ka a nga ta n'wi hlayisa, a ya tshama na vadyuhari kuloni.

Loko ko va ku ri mina ni ri mudyuhari ni ya tshamisiwa na vadyuhari kuloni, mbilu ya mina yi nga vava hikuva ndzi nga titwa ongeti vana va mina va ni lahlile. Hi leswi vanhu lava va ti twisaka xiswona hakanyingi. Hi mhaka mi kuma ku vo tala a va fiki va heta malembe ya ku tala va le, va vhela va va na vuvabyi bya mbilu kutani va lova hikuva va twa ingari va na vona va va lahlile. Kambe hi ku swi languta hi matihlo mambirhi, ndzi nga va na mbilu yo twisisa ku ri ku nga va ku nga ri na loyi a nga salaka na mina, a tshamaka na mina hikuva va ri emintirhweni va tirha hi ndlela yaleyo. Kumbe ni nga ka ndzi nga hlayisekanga eka voko ra loyi wun'wana a nga va ka a karhi a sala na mina, a karhi a ni hlayisa. Kambe ku vulavula ntiyiso mbilu ya mina a yi nge tsaki yi ta vava.

Mali ya vadyuhari leyi va nyikiwaka yona mina ni vona yi enerile. Mhaka i ku ri emimitini a yi tirhisiwi hi ndlela ya mfanelo. I kuma mali ya mudyuhari yi karhi yi hlayisa muti hinkwawo, timfanelo ta mudyuhari ti nga ha fikeleriwi hinkwato. Hi leswi endlaka vanhu va vona ongeti mali leyi a yi enelangi. Kambe loko a yi languta mudyuhari a ri wexe, yi enerile. Mali yo ringana two thousand yi tele, yi nga n'wi hlayisa mudyuhari.

ndzi nga wu tsakelaka i wa phurayivhete, hikuva i ta va i karhi i humesa mali. Naswona loko swin'wana swi nga fambi kahle, u ta va vutisa, u ta va na nkarhi wa ku famba u tshamela ro endzela mudyuhari i ya languta ku matshamelo ya yena va u hlayisekile xana. Ndhawu ya mfumo va na ku ka va nga tirhi hi ku tiyimisela, i kuma va nga va tekeli enhlokweni va nga va hlayisi hi vukheta vadyuhari. Hikuva va ti byela leswaku swa fana na a va hi hakeli nchumu vanhu va muti lowuwani. So loko u ri ndhawu ya phurayivhete, va swi tiva ku ri n'hweti yin'wana na yin'wana ku na mali leyi u yi tisaka. Hi swona sweswo swi nga ta endla ku a hlayiseka, va n'wi hlayisa mudyuhari.

Ku vulavula ntiyiso mali leyi a yi enelangi. masiku ya namuntlha rhandi a ya ha ri na value. Loko wo za i tikuma yi fikile a xitolo u lava ku xava, i twa ingari mali ya wena yi va yi tsanana swilo leswi u va ka u swi xava swi va swi tsanana mali yi va yi herile. Loko u famba u khome xinghizi xa mali, i fika i xava i ya huma na swilo swi tsanana. Swilo swa durha ka masiku ya namuntlha. Ku na leswi va swi vitaka inflation, yi khupukile inflation. Loko yi za yi khuphuka na swilo swa durha. Mafurha ya durha, hinkwaswo swa durha exitolo.

Swilo swo tanihi mati, gezi, mapatu na swin'wana swo tala leswi nga vukorhokeri lebyi nyikiwaka. Na tindhawu to tanihi vuhungaselo ti-recreaction centre, tindhawu to tlangela bolo, switediyamu, titliliniki na yin'wani ya mapfhumba leyi hi yi kumaka.

A swi tshike. Ku xanisa mudyuhari a swi tshamisekanga. A nga ha tikuma munhu loyi a xanisaka mudyuhari a va khombyeni na nawu, a nga ha khomiwa hi maphorisa, a nga ha pfaleriwa kumbe ku gweviwa, ku ya tshama ekhotsweni malembe ya ku tala. So mina ni nga ya ka wena u xanisaka mudyuhari swi tshike, hikuva swi ta ku khela matluka lama yo ka ya nga ri lamanene. I ta tisola u ri ekhotsweni i khotsiwile, evuton'wini bya wena for malembe ma ku tala.

ku vulavula ntiyiso a swi tshamisekanga, kambe hi fanele hi languta ku ri ku za swi fikela kwalano ku va ku endleke yini. Nkingha hakanyingi vana va vadyuhari va tikuma va karhi va hlayisiwa hi mali ya vadyuhari hikuva ku pfumaleka ka mintirho laha tikweni ra hina. tiko ra hina ri langutane na leswi hi ririmi ra vadyahlampfi hi ngo i high unemployment rate. Leswi swi vula ku ri ku le ku pfumalekeni ka ntirho hi nhlayo ya le henhla. So hi swona swi endlaka ku ri manjhe loko va nga ri ku tirheni, hikuva ku fanele ku ku dyiwa, ku hanyiwa, va tikuma manjhe na vona va karhi va dya kwalaya ka mali ya ya ya vadyuhari. Va hanya hi yona na vatukulu hikuva na vatukulu u kuma ku va va va ri vakulu, va ri na malembe yo hundza khumenhungu. Loko swo za swi va tani va va va nga ha ri ku kumeni mali ya mudende wa vana, kutani va hanya hi yaleyo ya vadyuhari na vana va vadyuhari.

Ni vona ku i nga ri xi nga va xa nkoka ku xi endla, vanhu lava tirhaka tliliniki kumbe depatimente ya rihanyo, lexi a yi fanele yi xi endla a yi fanele yi endla timhaka ta ku yi thola vanhu lava nga ta tirha ku hamba va teka maphilisi va yisela vadyuhari makaya. Na van'wani lava va nga na vuvabyi lebyi u kumaka ku bya tika. Va hamba va va teka va va yisa yisela tiphilisi emakaya. Vanhu vo tanihi va vuvabyi byo tanihi hi hi mfukuzana, ku nga va ku ri vuvabyi bya chukele, ku ri mfukuzana ya mahawu, kumbe mfukuzana yin'wana na yin'wana yo tanihi leyi ku xungetaka rihanyo. Va nga hamba va va yisela tiphilisi makaya, va va na tiadirese ta vona ta laha va tshamaka va hamba va va yisela kona maphilisi. Sweswo swi nga olovisa no hunguta tilayini titliliniki.

Maphilisi ya va ya pimiwile. Loko munhu o ka a nga landzeleli swiletelo a tikuma a endle leswi hi ngo i overdose-i hi ririmi ra vadyahlampfi, hi ku va a nwe ku tlula mpimo kumbe a va a nwile maphilisi ma ku tala. Sweswo swi nga ha xungeta rihanyo ra yena, hikuva maphilisi ma pimiwile. Loko o tikuma a nwe yo tala, swi nga xungeta rihanyo ra yena a tikuma a za a hundza emisaveni or a ya jika eka xiyimo xo chavisa xibedhlele. So swi fanerile ku va munhu a landzelela nkunguhato hi laha va nga tsarisa xiswona kumbe swiletelo hi laha va nga tsarisa swona swa manwelo ya tiphilisi.

Hi ku ya hi mina, ni vona swi fanerile leswaku va ta masiku hinkwawo hikuva ku vabya ka munhu a ku pimanyeteki kumbe a ku a ku pulaniwi, munhu wo suka a vabya or-o a tlhaveka nkarhi wun'wani na wun'wani kumbe siku rin'wana na un'wana. Loko ku ri ku ti nga ri kona tliliniki hi siku relero, a hi ngo munhu titliliniki ti vekiwe ku ti ta hi Musumbhunuku, Ravunharhu na Ravuntlhanu. Kutani munhu a ya tlhaveka hi Ravumbirhi, or a tlhaveka hi Ravumune, or a tlhaveka hi Mugqivela, kumbe a tlhaveke hi Sonto, u kuma na ku siku rolero tliliniki yaleyo a yi kona. Then swi ta veka rihanyo ra munhu yaloye enghozini. So ni vona swi fanerile leswaku ti tshama ti ri kona masiku hinkwawo. Sweswo swi ta pfuna ku ri na loko munhu o tlhaveka ku ri siku ro karhi or nkarhi wihi na wihi, a kota ku kuma vukorhokeri.

Va tekiwe va dyondzisiwa matirhelo yo fana na lama thekinoloji leyi. Lava yisaka mpfuneto eka vanhu i i vatirhi vo tani hi manese na madokodela. Lexi lavekaka a va dyondzisiwe, va endlisiwa leswi hi swi vitanaka workshop hi ririmi ra vadyanhlampfi. Va kota ku ta tiva leswaku thekinoloji leyi tirhisiwaka yini, ku ri na vona va kota ku fikelela eka lava nga le makaya va kota ku kuma mpfuno lowuwani. A xi kona xo ka xi nga koteki ku endleka ntsena loko ho va hi tiyimiserile ku hi endla swilo swo karhi, kutani hi ta swi fikelela.

Swi nga va hi ka mbirhi, swi nga va swi hoxekile eka matitwelo ya vakhegula va twa ingari va lo lahliwa hi vana va vona kumbe vatukulu va vona lava a va tshama na vona. Kambe ka yin'wani ndlela leyinene, vuhlayiseki bya vona byi ta va byi ri ka xiyimo xe le henhla hikuva va ta va va karhi va hlayisekile. Swi nga fani na ku ri n'wana a famba a va siya ekaya va sala va ri wexe, swi veka vutomi bya vona enxungetweni. Hikuva hi vonile emahungwini ku ve na ti-case ta ku tala ta xiphorisa laha ku va ku ku pfinyiwe vakhegula or va va va xanisiwile ku nga ri hi ndlela ya masangu ntsena, kambe hi tindlela ta ku tala. So hi ndlela ya vuhlayiseki, ni na ku pfumela leswaku va ta va va hlayisekile swinene.

Kaya hinkwerhu a hi kumeki, hi va hi ri emintirhweni. A ku na loyi a nga va ku kona ku va a tshama na vona. So loko swiritano ni vona swi fanerile leswaku va ya evuhlayiselweni bya vadyuhari, va ta kota ku tikuma va hlayisekile kona. Hikuva munhu wa le handle loko hi n'wi xava kumbe hi n'wi thola leswaku a ta a ta va hlayisa, ni vona ongeti a nge va hlayisi hi rirhandzu ku fana na hina vana va vona kumbe ku fana na loyi a nga dyondzela swona kwale wa le vuhlayiselweni bya vadyuhari. So ni vona swi fanerile hikuva hi ta va hi nga ri kona ku va hi karhi hi va languta hina vana va vona hi mintirho leyi hi yi tirhaka. Hikuva hi tirha mintirho leyi yi lavaka leswaku hi famba hi va hi ri kule na le kaya, hi nga heta nkarhi wun'wani vhiki hinkwaro or n'hweti hi nga ri kona laha kaya.

Munhu lonkulu loko a dyuharile u vuyela evuhlangini, u fana na n'wana, a ka ha ri swilo hinkwaswo a kotaka ku ti endlela hi mandla ya yena. Leswi swi endlaka leswaku vutomi byi nga ha n'wi oloveli. Van'wani va na ku fa mahlo i i lava munhu wo n'wi khoma hi voko a n'wi yisa laha a n'wi yisa hala. Van'wani a va ha swi koti no khoma e khwiri ra vona, a va ha ri na vulawuri eka ta ni hi hi hi swirho swa vona, va lava munhu wo va a va pfuneta. Van'wani na mavoko ma tiya va nga ha koti ku ma tirhisa, va lava munhu wa dyisa swakudya. Swi na nkoka swinene leswaku ku munhu loko a za a dyuhala a va na munhu ekusuhi na yena, a va a karhi a n'wi hlayisa ku ri leswi a hlulekaka ku swi fikelela a kota ku n'wi pfuna hi swona.

mina kokwana va kurile, a swa ha va oloveli ku va va ti endlela swilo hi mandla ya vona. Loko mo va mi langutile, na hina mina n'wini na vamakwerhu hina na va hi nga ri kona laha kaya minkarhi ya ku tala. Na n'wina tanihi vatswari mi va mi nga ri kona hikwalaho ka mintirho na swin'wana leswi va ka swi mi khomile. So lexi nga lexiwani a ni la ta mi kombisa ku ri, ni vona swi fanerile leswaku mi yisa kokwana endhawini ya vuhlayiseki laha ku hlayisiwaka vadyuhari. Endhawini liyani ku na vanhu lava va nga dyondzisiwa va nga na ntokoto wa ku tshama na vadyuhari va kotaka ku va hlayisa, va na vutivi swinene, kokwana va ta va va hlayisekile. Na ku ma va vona kokwana i munhu wa ku karata swinene, a va lavi munhu loyi va nga ta kota ku va n'wi control-a kumbe ku n'wi byela ku a endle yini tanihi hina va hi tivaka, va lava munhu loyi a nga na ntokoto wo tiva ku tirhana na vona.

I ku va hlambisa, i ku va dyisa, i ku va languta no va yisa hala na hala va lavaka ku va va ya kona. I ku va hlantswela, i ku va ambexa. Yaleyo i mintirho yin'wani leyi mi kumaka hi va hi yi langutile ekaya loko hi tshama na munhu loyi wo tanihi mudyuhari.

Ekaya hi leswo swakudya leswi va nyikiwaka swona, swi nga va swi nga fanelanga ka rihanyo ra vona. Nkarhi wo nyikiwa maphilisi ekaya hi nga wu tlula, kumbe hi ti kuma hi wu rivele. Ekaya va nga tikuma na vona n'wini va nga tsakangi, hi nga ti kuma hi rivele na nkarhi wo va hi va yisa etliliniki va ya teka maphilisi kumbe va vona dokodela. So loko hi ta ka timhaka ta vuhlayisi bya vutshamo, madokodela va ta va ta va vona laha va va ka va kha va tshama kona. Loko fika nkarhi wo teka maphilisi, vukorhokeri lava va ku va thoriwile va na minkarhi ya vona leyi va swi tivaka ku nkarhi wo karhi i nkarhi wo nyika kokwani lava maphilisi. Sswakudya leswi va swi dyaku le swi kamberiwile, swa tiveka leswaku swi nge xungeti rihanyo ra vona.

I mudyuhari loyi a ha ti a kotaka ku va a ha ti endlela xin'wana na xin'wana hi mandla ya yena. Mudyuhari loyi a nga ka malembe yo ringana khume tsevu ku fikela ka khume nkombo. Loko a ti kuma a ha kota ku ti endla leyi yena n'wini. Kambe loyi manjhe a nga nkulu, o ka a nga ha swi koteki ku yima hi milenge a ti endlela hinkwaswo hi yena n'wini, u fanerile ku yisiwa endhawini ya vadyuhari.

Munhu loyi a tirhaka hi vukorhokeri bya le kaya, i fanekele a ti tsarisa kumbe a tsarisiwa hi muthori wa yena eka mfumo leswaku a ta kota ku kuma ntsongelo kumbe ku tsongoleriwa ko karhi, leswi hi ririmi ra vadyahlampfi hi ngo i stipend. Ku na mali yo karhi leyi mfumo va nyikaka yona yi tsanana, yo va ririsa kambe va fanele va ti tsarisela.

Lexi va faneleke va va na xona i swikili leswi va nga ta swi kuma ka ti-workshop. Va fanele va ti nyika nkarhi wo tindlela switifikheti, va famba na ti-workshop va kota ku tiva leswaku vanhu va vadyuhari va hlayisiwa hi ndlela yihi. Swikili swa kona i swikili leswi hi swi vulaka hi ririmi ra vadyanhlampfi ku i social auxiliary care. Laniwani va kuma tidyondzo to tani hi ku hlambisa, na ku cinca swo tanihi swimbalo, na ti-pampers-i loko ku ri ku mi kuma ku manjhe munhu yaloye lonkulu va n'wi hlayisaka i a nga ha koti ku ti yisa exiyindlwanini hi yena n'wini. Swin'wani i ku tiva manyikelo ya swakudya, na maphilisi eka vadyuhari, na ku va lehisela mbilu hikuva van'wani va karhata.

I fanele before kumbe ku nga u nga se za u u thola munhu ku va a tirha, i fanele u rhanga u n'wi endla leswi hi swi vulaka ku ri i interview. Kumbe ku n'wi vutisa swivutiso ku kota ku tiva leswaku wa fanela xana ku va a tirha ntirho lowu i n'wi nyikaka wona. Na xin'wana i cheka laha a nga tirha kona minkarhi leyi nga hundza, a nga si ze a ta a ta tirha kwala sweswiwani i n'wi tirhisaka kona. Sweswo swi ta kota ku pfuna leswaku u tiva leswaku vuswikoti i na byona xana. I languta na maphepha lama a nga na wona. Mara xi kulukumba i ku cheka laha a taka a humaka hi kona, laha hi hi ririmi ra xi dya nhlampfi ra vadyahlampfi hi ngo i ti-referral. Sweswo swi ta ku pfuna ku tiva leswaku history ya yena kumbe laha a taka hi kona i tirhise ku yini.

Swi nga endleka ku mutirhi wa wena hi yena a va a fanelaku a vulavurisana na wena, mi twana loko mi endla loko mi sayina contract kumbe ntwanano wa ku tirha na ka muthori na muthoriwa. Leswaku hi masiku yo karhi u ta kota ku ya wisa. Ku nga va loko wena muthori wa yena i va i ri kona hi masiku walawo, i ti langutela mudyuhari wa wena, kumbe ku va na munhu wo karhi wa vumbirhi loyi na yena u n'wi tholaka leswaku va cincana hi masiku, va va na masiku ya ku wisa. Ku ri na loko lowun'wani a lava ku teka leave, a ya leave-ini a ya tshama masiku mo karhi kumbe mavhiki, lowun'wana u ta sala a karhi a tirha. Kutani na yena a kota ku loko lowun'wani a vuya, na yena a kota ku teka leave. Ku nga va hi ndlela yaleyo, swi ta va hi ntwanano eka kontiraka ya vuthori bya n'wina vambirhi ku mi twanana ku yini.

Home based care i mhaka ya ku va ku thoriwa mutirhi loyi a nga na vutivi bya ku hlayisa vadyuhari kutani a va a karhi a tirhela laha kaya wo hlayisa vadyuhari kumbe vatsoniwa kambe a va a karhi a tirhela laha kaya a swi fani na ku i va teka va yisa endhawini leyi ya phurayivhete kumbe ndhawu leyi va ya ku va hlayiseriwa eka yona kambe leyi ya home based care munhu wa kona hi n'wi thola a ta a ta va hlayisa laha kaya ni vona yi fanerile swinene loko munhu lonkulu a va a ri nkulu a nga ha koti ku ti endlela swo ti endlela kutani u n'wi lavela munhu wo ta a ta n'wi hlayisa hi ku vanhu lava na vutivi va na ntokoto ni vona yi ri kahle ngopfu.

I ku va va kota ku fikelela swilaveko swa vona va kota ku xaveriwa leswi va swi lavaka swo tani hi switirhisiwa swo hlamba swo dya na swin'wani leswi lavekaka eka ku va va karhi va kuma vuhlayiseki.

Lexi ni nga xi endlaka tanihi nhloko ya muti i ku va kumela munhu loyi a nga na vuswikoti kumbe tidyondzo ta ku kota ku ku hlayisa mudyuhari kumbe vadyuhari lava ni nga ta va ni ri na voho swi ta ya hi ku nambara i vangani kutani ni va tholela munhu kumbe vanhu vambirhi ku ya hi nhlayo ya vona va kota ku tshama na vona hi masiku va karhi va va pfuna va karhi va va hlayisa.

A swi ri mhaka ya kahle swi fanerile na hambileswi van'wana vo ka va nga yi tirhiseki le swinene kambe va tele vanhu lava kotaka ku ti endlela mabindzu va xavisa swilo swo tani hi swakudya na swin'wani ku kota ku va va ti hanyela va phamela na mindyangu ya vona van'wani va kota ku va teka va endla ti-CV va maketa mintirho van'wani va humelerile namuntlha va tirha hikwalaho ka yona mali leyi so ni vona swi ri leswinene loko mfumo wu ya mahlweni wu va pfuna vanhu lavawani.

Mali ya social grant ni vona yi nga ringananga inflation rate yi le henhla swilo swa durha ka siku ra namuntlha loko o va u khome one thousand u ya exopeni u fika u xava a yi nge ku vuyiseli swilo swo tala ku fika kwihi ni vona swi fanerile ku ri loko mfumo wa hina a wo hi pfuna wu tlakusa mali ya grant leyiwani yi nga pfuna swinene swinene hi ku vana vo tala a va le ku fikeleleni timfanelo hi ku va i kuma ku mali leyiwani yi va yi ri yitsongo.

Ta le matikoxikaya ni vona ti nga phakeli vukorhokeri hi ndlela leyinene ku le ku pfumalekeni ka mimirhi ku le ku pfumalekeni ka mibedo ni vaongori ku tlhela ku pfumaleka na ti-ambulance ti-resources a va na tona vatirhi va le titliliniki swin'wana hi ngo swi languta hi sola vatirhi hikuva a va endli swona ku ri ku hayi i mfumo wu nga ku va feyileni va pfumala switirhisiwa swa ku va va tirha hi swoho loko ku ri swo tanihi tiambulense munhu wa za a lova a lovela tliliniki a ha yimele ambulense xin'wani va pfumala na ma security na nhlayiseko va nghena titliliniki va swigevenga swi va tekela mirhi swi va tekela tifoni swi tlhela swi va pfinya swi ndlekile a swi ri koho swi karhi swi twala na le emahungwini ku karhi ku ngheneriwa vanhu titliliniki so na security mfumo wu le ku va feyileni a va hlayisekangi na vukorhokeri nkarhi wun'wani i twa ku tliliniki yi pfarini navusiku a va nga koti ku pfuna munhu munhu wa xisati a ze a kumela xihlangi exitarateni.

Mfumo wu nga swi endlaka i ku endla leswaku ku va na madokodela ma hlaya emakaya va endla na leswaku ku va na switirhisiwa ti-resources swilo swi nga ku pfumalekeni loko switirhisiwa swo va kona then vutshunguri byi nga va kona byi va byi hlayile na koho ku nga tirhiwa kahle ngopfu emakaya so ku le ku hlulekeni ka switirhisiwa swo tani hi tiambulense ku hluleka na mimirhi ku hluleka na mibedo ku va yi ri koho eswibedhlele ku kala ku kala na ti-X-Ray a swibedhlele ku kala na tinayiti swi tele ngopfu swilo leswi ni nga swi hlayaka leswi xotaka so mhaka nkulu i switirhisiwa loko vo lunghisa switirhisiwa swi va kona swilo hinkwaswo swi nga famba kahle.

Ti-mobile clinic ta pfuna swinene hi ku ti kota ku fikelerisa vukorhokeri hi xihatla etindhawini ta le makaya so ni vona na swona swi nga pfuna loko vo ti endla ti kumeka etindhawini hinkwato wu na nkoka swinene hikuva lebyi vukorhokeri byi hluphaka kun'wani i kuma ku ri munhu i fanele a famba ti khilomitara to tala kusuka endhawini a ya a tliliniki and loko a ri ku vabyeni wo za a miyela endleleni a ha ya kwalomo so loko ku ri na ti-mobile clinic ta pfuna swinene hi nga tsaka ngopfu loko vo kota ku ti tisa.

Ndzi vona ku ri mhaka ya kahle swinene sweswo swi ta kota ku ku va kota ku kuma vukorhokeri hi xihatla na le kusuhi ku nga ri mhaka ya ku va fane va famba tikhilomitara leto tala va karhi va lava vukorhokeri hi ku lexi ni nga ta mi byela xona hakanyingi vanhu va helela etindleleni va lova endleleni va ha n'wi tsutsumisela xibedhlele or tliliniki va tliliniki ri kule nkarhi wun'wani munhu u pfumala na mali ya ku khandziya a ya tliliniki hi ku hi milenge ange fiki and then vu vuvabyi byi n'wi tikisela a za a hundza emisaveni so ni vona swi fanerile loko titliliniki to va ti ri kusuhi na vanhu ku va vanhu va kota ku kuma vukorhokeri.

Lexi nga endlekaku i timhaka ta ku loko makwerhu hi vona a nga pfukanga swa ku yimela ambulense ku vulavula ntiyiso ematikoxikaya yi teka lembe ku fika yi teka nkarhi wo leha ngopfu so lexinene lexi lavekaka i ku kuma movha lowu nga kusuhi ku nga va wa kwala kaya loko wu ri kona or wa ka makhelwani or kwala kusuhi hi wu lomba and then a teka a hoxiwa movheni a tsutsumerisiwa xibedhlele xe le kusuhi sweswo hi swo ho swi nga pfunaka loko u lava ku ta yima ayimbelela ambulense makwerhu a nga lova matikoxikaya e service kumbe mpfuneto or ku tirhela vanhu swa kala eka mfumo wa le kaya wa service deliver emakaya.

i ku kuma ku a va ze va fowuneriwa kumbe ku tivisiwa ku ku na nghozi leyi nga kona ni tsundzuka rin'wani ra masiku laha ndzi tshamelaku kona un'wani wa makhelwani a va a tshwela hi yindlu ku nga vi na loyi a nga fowuna vanhu va busy va le ku rhasa rhaseni mara a ku vi kona loyi a ehleketaka ku fowunela ni nga za ni teka fowuna and then u vutisa ku ku ve na loyi a nga fowuni a fowunela va xitimelandzilo na ku kumeka leswaku a nga vangi kona loyi a nga fowuna ani ri wo sungula ku fowuna so swin'wana i kuma ku vanhu a va ha tshembi eka ku pfuniwa hi mfumo so swilo swo swi endlaka swa ku va nga hluleka na ku fona xin'wana i ku pfumaleka ka ti-resources u kuma ku ti-resources i titsongo tiambulense i tintsongo ta ha ri ku athendeni ka wun'we ka yin'wani nghozi va hluleka ku nghotlisa va ta ta fika kwalano so swi tele leswi contribut-aka kwalano.

I counseling i ku tshama hansi na munhu mi n'wi byela leswaku leswi a nga hlangana na swona ku va ku hela ka misava naswoho ku na tindlela leti a nga hanyaka hi tona na ku a ngo hambana van'wana na van'wana vanhu wa ha ri munhu a helerile xikulukumba i ku n'wi hlamusela a kota ku swi accept hi ku swilo leswi hlangana miehleketo swi fana na vuvabyi bya miehleketo loko va miehleketo no va nga tiyangi swi nge n'wi oloveli ku va a landzelerisa treatment na ku amukela hi ku ha vanyingi loko va za va kuma leswaku va na xitsongwatsongwana xa HIV and AIDS va vhela va ti tshika va ti byela swa ku swa fana hi loko ni file so va lava munhu loyi a nga ta vulavula na vona a va kombisa loyi na yena a nga ka xiyimo xexo kumbe a nga hundzaka xona xo tanihi xexo a kota ku va kombisa ku va kota ku ta swi twisisa then va ta kota ku yisa mahlweni va teka treatment.

ka vatirhi ni vona swi nga tshamisekanga ni vona swi nga tshamisekanga ni ri e-e a swi tshamisekanga hi ku loko vavabyi va ri koho va hlayile ku karhi ku pfumaleka vatirhi then ku pfuneka ka vona swi ta swi nge swi nge swi swi nge fikeleleki va need ku va vatirhi va va va tele leswaku va karhi va va cheka loko a ha cheka un'wani mutirhi wa n'wi byela ku ye un'wana mutirhi ha la niwa swi le ku tikeni i le ku bubeni a tsutsumela la koho loko a ha tsutsumela lavaka wun'wana hala no u kuma ku a dlina as hluleka ku fikelela vatirhi hinkwavo wun'wana a gqina a lova lero loko a ko va na vatirhi va ku va va hlayile a swi tava swi papalatiwile swilo swo tanihi sweswo.